Kokobana ibhesi ihlezi igcwele nokobana sijama imijeje masiyoku khwela ibhesi.

Kokobana sibanengi khulu kwamambala begodu asifani abantu, abanye bavula amafesdiri angenise ithuli ngebhesini lokho angikuthandi khulu nangikhamba ngebhesi endleleni engasi sikontiri kungiphatha kumbi kwamambala.

Kokobana zikhamba ngesikhathi begodu zifika emsebenzini ngesikhathi akubi nesiminyaminya.

Ngikhuluma nomtjhayeli ngimbawe bonyana ngiphathathekile nasifika kwesinye isitopo ngibawa ukuzikhulula.

Kubangela ziintela zintengo igasolini iyakhuphuka nayikhuphukako nemali yokukhwela ibhesi iyakhuphuka.

Kungebanga lokobana bakhamba ngesikhathi abafuna ngaso zibathathe emakhaya zibase la bafuna ukuya khona ngesikhathi ebafuna ngaso.

Athinteka khulukhulu kwamambala ngombana iwathinta ngokobana intengo yeembaseli ibe semalini ephezulu nofana ukukhwela kube semalini ephezulu.

Bathinteka khulu esikhwameni kuyokumele bonyana bakhiphe imali enengi nofana imali ephezulu ekutheleni iintengo zeembaseli bayathinteka khulu kwamambala amakhambo wabo.

Iye, kulungile khulu kwamambala ngombana urhulumende uyazuza entengweni yeembaseli kuzuza inarha yekhethu kuzuze nabahlala bakhona kubalulekile khulu.

Iye, ikhona inzuzo khulu kwamambala iinkoloyi ezincancani ezizijameleko azidli khulu iimbaseli lokho kukwenza bonyana ungakhiphi imali enengi ekutheleni iimbaseli.

Kukuthinta ngokobana awusebenzisi imali enengi eembaselini nofana emakhweleni, ukuba nekoloyi ekungeyakho ukhamba kamnandi begodu ukhamba ngesakho isikhathi, lokho ku-save isikhathi nemali yokukhwela uthinteka khulu kwamambala esabelweni seemali yomuntu okhamba ngekoloyi ekungeyakho.

Ngicabanga bonyana nabaya emsebenzini nofana eendaweni zokuzithabisa basebenzise ikoloyi eyodwa bangakhambi ngeenkoloyi ngokuhlukahlukana kwabo lokho kungayonga ipetroli.

Intengo yeembaseli ithinta khulu intengo yokudla iimbaseli mazikhuphukako sitjhinga phezulu ngokwemali nentengo yokudla iyakhuphuka ngombana ukudla ukuze kufinyelele la kuya khona kukhamba ngeenkhwelo iinkhwelo zisebenzisa iimbaseli.

Awa, ngicabanga bonyana akukalungi ngombana bazokuzalisa iindlela nofana benze imijeje yeenkoloyi lokho kungabangela bonyana bafike esikolweni isikolo sesithomile.

Iye, abantu kumele bakhuthazwe ngokobana basebenzise iimbhayisigila ukudlula ukukhamba ngeemodere zabo lokho kungaphungula imijeje yeenkoloyi endleleni nokobanyana abantu bafike emsebenzini ngesikhathi.

Kungithinta khulu kwamambala ngombana sisebenzisa sona isikhweli lesi ukuya emsebenzini mihla nangamalanga. Ukukhuphuka kwaso kwentengo, kungihlukumeze khulu kwamambala kokobonyana kukose ngisebenzise imali enengi ekukhweleni kunokuthi ngisebenzise imali ngekhaya nofana ngendlini ebantwaneni bami, kungithinte khulu kwamambala. Emisebenzini yethu imali yethu abayongezi iinkhwelo nazikhuphukako, ihlala njengokuba injalo. Lokho kuyithinta khulu impilo yami esikhwameni sami.

Ngokombono wami, kokobanyana ibhesi isebenzisa intengo yeembaseli. Isebenzisa iimbaseli mihla nangamalanga ukuya edorobheni nofana ukuphekela abantu emiberegweni, yingakho amathikithi angehli, ahlezi akhuphuka njalo. Intengo mayikhuphukako namathikithi ayakhuphuka, intengo yeembaseli mayehlako namathikithi ayehla.

Kulimaza khulukhulu kwamambala ngombana emsebenzini abakukhuphuleni irholo lakho. Abanayo iindaba nofana abanawo umsebenzi wokobonyana isikhwelo sakho sikhuphukile sebhesi. Bona bakufuna emsebenzini, uwenzile umsebenzi wakho. Lokho kulimaza khulu kwamambala esikhwameni sakho lokhanyana intengo yeembhesi nayikhuphulileko nayikhuphukileko, kulimaza khulu kwamambala. Awusakghoni nokonga lokho okuncani ebewukonga ngombana uyakuthatha ukufake entengweni yebhesi.

Kokobonyana abakhweli beembhesi babikelwe kusese nesikhathi bonyana eminyakeni emithathu nofana emihlanu, ibhesi ukukhwela kwakhona nofana amathikithi wakhona azokukhuphuka ngephesente nofana ngenani elithile. Lokho kungamenza bonyana umkhweli webhesi azilungiselele, abone bonyana angonga njani ekukhweleni ibhesi ukuya emsebenzini.

Kufanele kuqalwe bonyana abakhweli bangakghona ukubhadela ibhesi nofana isikhwelo lesi ukufikela kuphi nokobanyana imirholo yabo isezingeni elijame njani begodu kuqalwe nentengo yeembaseli, ngaphambi kokubonyana kukhutjhulwe intengo yokukhwela ibhesi.

Iye, kufanele urhulumende angenelele emakhamphanini weenthuthi zeembhesi. Lokho kungarhelebha khulu abakhweli kokobanyana ibhesi ingakhweli khulu, ikhwele ibesenanini abazolikghona engekhe libalimaze ngeenkhwanyeni zabo. Lokho kungarhelebha khulu kwamambala bonyana urhulumende angenelele.

Iye, kungabadosa khulu kwamambala. kungehlisa nezinga leenthuthi lemijeje endleleni. Lokho kungababiza khulu abasebenzisi beenkoloyi bonyana beze eembhesini ngombana bazokonga esikhwameni, ukuya emsebenzini bazokusebenzisa iimbhesi.